Matsatsing a jwale ho fetohile haholo ho feta matsatsing ane a pele. Ebile se re na le bothata ba jwala, dithethefatsi, bosinyi. Dintho tse ngata di se di fetohile. E, meetlo yona re sa latela ka nako tse itseng empa ho tlo ba thata hore re ka latela ka nako tsohle hobane se re le nakong ya sejwalejwale. Mme le technology le yona e se e matlafetse hoo le batjha se ba na le maikutlo a itseng ka meetlo ya rona. Ke ka hoo ke bonang hore ho tlo ba boima re latele meetlo ya rona jwalo ka nako ya pele.

E, ke dumellana le taba ya hore mmino wa rap ke mmino o metseng mekgweng ya ho ithoka. Hobane hangata dibini tse re repang kapa dibini tse rap-ang di a ithoka empa di ithoka ka tsela ya sejwalejwale, di ithoka ka puo ya Senkgweshe. Ebile ha jwale se re bona ba bang ba ithoka se ke ka Sesotho mme ba mmino o monate. Empa feela ba ithoka, empa se ba kentse modumonyana oo wa dipina kapa wa dikupu.

Ke ikutlwa ke thabile haholo ha ke amohelwa lelapeng le letjha, ebile ke tshepa le ho kgolwa hore ke tlo ikutlwa ke le ngwana wa lapeng, empa ke se ngwetsi. Ke ikutlwa ke thabile haholo ho ba ngwetsi ya Bafokeng. Ebile ke le Mmatiisetso. Mme Mamofokeng, ke a leboha. Ke tlilo ba ngwetsi e hlwahlwa ya Mofokeng, ke be Mmatiisetso ka sebele.

Re bua ka dijo re bua ka la , bohobe, dikgwebe, malamohodu a phehilweng fatshe ka mollo wa fatshe, kgoho ya lapeng. Jo, e phehilweng fatshe. Re bua ka dijo tse monate ebile di re hopotsa hore rona re bomang le tsela e leng hore ya phehwa Batswadi ba rona ba tlabe ba re bolella hore bonkgono ba rona ba ne ba di pheha ka tsela e itseng, re be re latela tsela eo di ba monate dijo tsa teng. Oh, dijo tsa setso, di ba monate, ebile di re hopotsa hore re bomang, re tswa kae.

Lebitso la ka le tswa sethatong sa lebitso la mme wa ka hobane mme wa ka o ile a nyalwa. Ke ka hoo lebitso la ka le tswang sethatong sa hae. Mme ke ananela maikutlo a mme Mamofokeng hore e be ngwanaka wa letsibolo e tloba Tiisetso. Ha ke na mathata ka seo hoba ke utlwisisa hantle mo a hlahang teng.

Tjhe, bophelo bo jwalo nka bo kgona. Empa feela ha ke bo rate hobane ke bophelo bo potlakileng haholo haholo. Ebile ke bophelo bo tletseng kotsi haholo hoba re petetsane ditoropong le mabenkeleng moo re dulang teng baahisane ba bangata. Empa metseng e hole kwana metseng ya mahaeng, ke teng moo motho o bona baahisane ka mora nako e itseng. Ha ho a petetsana jwalo ka ditoropong. Ka hoo nna ke thabela bophelo ba ditoropo, empa ka baka la boemo ba bophelo ha ke na bothata ba ho sebetsa kapa ho dula mona ditoropong.

Motswalle wa ka, ke o tsebisa hore moradi wa ka o a tswa lebollong la bomme. Matsatsi ana a tlang, o a tswa ka letsatsing Laboraro. O a tswa letsatsing la Labohlano ka Labohlano. Ka hoo o ka tla o apere seshweshwe sa hao nakong ya hoseng, mme o tle o tlo keteka le rona ha moradi wa ka a tswa lebollong.

Ke ne ke kopa ho botsa hore na e be lebitso le la Thabiso le tswa ho kae na. Mme ke mang a nthehileng lebitso lena. Ha ke o botse hampe hle ntate, empa feela ke ka thabela ho tseba haholonyana ka lebitso lena la ka la Thabiso. Hore na e be le tswa kae, ebile ke mang a nrehileng hobane ehlile le monate haholo, mme le bohlokwa haholo ho nna.